Ngokuya ngami uma ngiwumhlengikazi ngingamsusa kuleyo ndawo leyo la acindelezeke khona, ngimbekele eduze, ngihlale naye ngithi ukuxoxa xoxa naye, angitshele igama lakhe ukuze ngisuse umqondo wakhe kuyo yonke le nto eyenzekayo kuleso sikhathi.

Indlela elula imiphakathi engafundiswa ngayo ukuthi njalo enyangeni amaklinikhi noma imitholampilo esendaweni ihlezi yenza phecelezi ama-drive shoe wokuthi bavakashele imiphakathi bebafundisa ngazo zonke izifo nezinto ezenzekayo emzimbeni yabo abantu futhi nokuthi usizo leqiniso bangaluthola kuphi.

Uma weqa imishanguzo ye-HIV, esikhathini esiningi amasosha wakho womzimba ayehla aba buthakathaka, angasakwazi kukuvikela ezifeni ey'ningi. Futhi awufaki wena wedwa engozini yokugula, usuke ufake wonke umuntu engozini yokuthi kumele bakunakekele ngoba awusakwazi kwenza lutho. And futhi nenye into eyenza ukuthi kube yingozi okuyeka umshanguzo ye-HIV ukuthi ugcine, ugcine sowuba yinkinga kuwo wonke umuntu osondelene nawe ngoba kuba lula nokuthi othole nezinye zezinto lezi ezihambisana nayo i-HIV, noma igcine seyishintsha ingasabi i-HIV seyiba yisandulela ngculaza.

Inkampani kwamele yamukele isinqumo somsebenzi noma sabasebenzi, ngoba esikhathini esiningi la eNingizimu Afrika. Wonke umuntu unamalungelo. Nakhona i-COVID-19 yenzeka kungenapholisi emsebenzini la ekuthiwa khona kuyofanele vele wenzile khona lokhu abafuna ukwenza.

Ezinye zezifundo ezitholwa kulokhu njengoba kushayisene imoto kuthelawayeka ukuthi esikhathini esiningi abashayeli abalandeli imithetho yomgwaqo futhi abanye bashayela bephuzile. Lokho kuyenza ukuthi wonke umuntu olapho emgwaqeni abe sengozini yokuthi abe sengozini.

Ezikoleni zasemalokishini azikho iy'fundo zosizo lokuqala, bese ey'koleni zabelungu phecelezi ama-private schools kuyila okufundiswa khona ngayo i-first aid, usizo lokuqala ukuthi lenziwa kanjani, nokuthi uma umuntu angabambeka, umsiza kanjani.

Kubalulekile ukuthi abantu abadala bathole amabhusta ngoba kusuke kubasize ekulweni nezifo ngoba amasosha omzimba asuke angasasebenzi ngendlela. Manje ibhusta isuke isiza isizane namasosha omzimba ekulweni nezifo, njengoba kuba, kuba lula ukuthi izifo zibaphathe ezinye nje, kodwa lokho kuyasiza uma bathole ibhusta emzimbeni yabo.

Imfundo yesisekelo yosizo lokuqala ingashintsha ngendlela yokuthi bafundise labafundi ngokubaluleka futhi nangokwamukelana ngey'dingo zabo ey'hlukahlukene zabafundi. Futhi iy'ncwadi zakhona lezi zosizo lokuqala bangabafundisa nangey'thombe abanye laba abazwisisa iy'thombe kancono. Laba abazwisisi amagama babafundise ngamagama laba abangaboni emehlweni baphinde babafundise ngebhrayeli, i-braille, indlela le abangaboni abafunda ngayo iyosiza leyo nto leyo. Nalaba abangazwisisi angabafundisa nange-sign language futhi.

Ezinye iy'nselela zokuthi umzali osekhulile abekwe ekhaya lokunakekelwa isuke yenziwa ukuthi umndeni wakhe awukho noma useshonile wonke usesetheli ayedwa nje, akekho umuntu ozokwazi ukumnakekela. Okunye futhi okwenza khona lokho ukuthi uthole ukuthi abazukulu bakhe bonke bayasebenza noma akekho onesikhathi sakhe nje. Futhi nala bantu omakhelwane abahlala eduze naye bayabona indlela usogola ngayo. Noma uyagula kakhulu, akekho ongakwazi ukunakekela odinga usizo olusuka ebantwini abafundele ukunakekela abantu abadala.

UThabo indlela angazi ngayo ukuthi une-COVID-19, noma akanayo, kuyomele aye eklinikhi bayomthesta ukuthi unayo noma akanayo futhi aphinde asho ukuthi uyajuluka ebusuku noma uyakhwehlela noma unani ukuze babone ukuthi umkhuhlane noma i-COVID emva kokuthi bamhlole.

Othisha, othisha nabasebenzi besikolo indima abayidlalayo ukuthi bafundise iy'ngane ngokudla okunempilo, othisha babafundise ekilasini ngokudla okunempilo futhi abasebenzi labo abasebenza esikoleni esikhathini esiningi uma ku-abomama laba abaphekayo esikoleni nalaba abaklinayo baphinde bababonise ukuy'thanda nokudla okunempilo ukuthi kuphekwa kanjani, kudliwa kanjani futhi. Lokho kusiza abafundi ukuthi bazi iy'nto ey'ningi ngesikolo ngokudla okunempilo ngokuphathana kahle nokuzithanda futhi.

I-EMS isebenza ngale ndlela uma ifika engozini. Baqale babheke olimele kakhulu, baqale ngaye lo olimele kakhulu uma elimele ekhanda noma okuya phezulu ngomzimba nje, ukuthi babheke ukuthi akalimelanga kakhulu bese bagcina ngalo olimele kancane. Futhi baphinde babheke nokuthi leyo moto loyo esengozini akunamuntu osele khona phakathi kwayo. Baphinde babheke futhi ukuthi akekho umuntu akunamlilo kuleyo moto leyo noma kuleyo ndawo leyo. Futhi baqala ngalo olimele ikhanda esikhathini esiningi bese bagcine ngalo olimele ezansi nje ngasey'nyaweni ukuze bakwazi ukubasiza bonke ngokulandelana ukuze kungabi khona umuntu ozoshona khona khona kuleyo ngozi leyo.

Ukuya emtholampilo bayohlola igazi noma ekilinikhi bayohlola igazi. Futhi nenye indlela abangakwazi ukuthola ukuthi bayohlonza i-HIV status sabo ukuthi baye emathendeni kula bantu laba abahambayo bahlala emathendeni bahlollise abantu amagazi ukuze umuntu azi i-status sakhe.

UThabo izinyathelo ekufuneka azithathe uma asalinde imiphumela ukuthi kwamele ahlale eyedwa angayihlanganisi nabanye abantu ukuze uma angatholi ukuthi une-COVID angakwazi ukuchaphazela abanye abantu ngayo. Ihlale naye eyedwa nje.

Yonke imitholampilo uma uqeda ukuthola ukuthi unengculaza esikhathini esiningi bavele bakunike i-counseling. Nakhona uma usaba ukutshela umndeni wakho, bayakunika nokuthi ukwazi ukuza nawo umndeni wakho kwi-social worker lizokwazi ukubachazela libatshele nawe okhona khona lapho uma usaba.